ya merogo e mentsi go na le thepe, go na le , go na le digwete, go na le , go na le potata, di dintse fela mefuta ya merogo.

Morwalela ga o le mo ditseleng dikoloi ga di tsamaye jaaka o itse gore meaning gore diterekere le tsone ga di kgone gore di leme, ga go lemiwe. Diphologolo le tsone ga di le teng di a sokola gore diye ko, ko nageng gore di kgone go ja therefore ga go na le morwalela yalo go a senyega dilo di a ema. And then balemi barui ditsela di dintsi ba ka aga meago e e leng gore ga e letlelele metsi e tsene mo dijalong tsa bone go tshwana le go dirisa matlapa, go dirisa mbu o omelelang mo diphologolong go ka agiwa di ditulo le diphaposi tse e leng gore diphologolo di e le mo go tsone, ga di le mo go tsone di ka phepafala.

e nngwe e e sa etsagaleng e ka ba daiye, e ka ba feiye, e ka ba segwete.

Mekgwa e e farologaneng e ama dijo ka go sa farologane mme jaaka re itse nama ga o e omisa ko ntle o e tshasitse dilo tsa teng gore e se ka jewa ke diphologolo, e dula sebaka mme e tsweletsa ka go jega.

Go omisa dijo go botlhokwa ka gore di a dula mme le dikotla tsa teng di sa ntse di, di le teng go tshwana le dijo tse e le ga re bua le jaaka nama. Nama ga o e tsentse mo setsidifatsing e dula lebaka le le telele ka gore ga o sa e tsenya mo setsidifatsing e a bola e be e go bolaisa mala, e go lwatsa, e go tlhakatlhakana jaanong ke dumalana gore ditsela tse di farologaneng re tshwanetse gore re boloke dijo ka mananeo re boloke dijo ka go itse gore eng e dula kae. Nama ga e dule mo khabotong, peanut butter ga e dule mo setsidifatsing jaanong re tshwanetse re itse dipharologano tsa dijo tse re di jang le gore re di boloka jang gore dikotla tsa teng di phele di ntse di le mo maemong gore dijo tsa teng di seke tsa re lwatsa.

Merwalela ke nngwe ya dilo tse e leng gore mo teropong ya rona e re tlela matlakadibe. Balemi go a ema mo teropong, dikoloi ga di kgone go tsamaya di ye ko dipolaseng, di ye ko ditoropong ka gore metsi a tletse di straat-a. Diphologolo ga go kgone go jewa diphologolo di a swa di bolaiwa ke metsi a le mantsi-ntsi. Morwalela o, o tlhakatlhakana temathuo, o tlhakatlhakana le mananeo a e leng gore barui le balemi ba a beile ka gore merwalela e tla o sa solofela therefore re tshwanetse re leke gore re ageng ditsela, re ageng di-structure, re ageng dilo tse e leng gore di tla dula, di tla kgona gore di re sireletse kgatlhanong le merwalela

Go na le metšhini e e dirisiwang go ntsha matute mo, mo maungong jaaka ga re lebana le honey mamepe. Mamepe go tseiwa ntlo yeo ya dinotshe, e tsenyiwa mo motšhining go ntshiwa go gopiwa mamepe ao. Ga go fetsiwa go gopiwa mamepe ao a tsenngwa mo metšhining e mengwe gape go bona gore disukiri tsa one mamepe ao manatesana ao a teng a tsamaya yang morago ga moo di tsenyiwa mo di-bottle-ong di isiwa diteropong ko mafelong di a rekiwa re a ijela.